Umntwana uzalwa ngumama, umntwana uzalwa ngutata. Umntwana uneziduko ezimbini, isiduko sikamama isiduko sikatata. Xa umntwana uthe akahlawulelwa uye abize isiduko sikamama. Xa umntana ethe wahlawulelwa uye abize isiduko sikatata. Umntwana okhuliswe ngumama ongahlawulelwanga ubizwa isiduko sikamama, ngoko ke abantwana banelungelo lokubizwa ngesiduko sikamama. Ndiya kubabiza aba bantwana ndibahlalise phantsi ndibachazele ukubaluleka kweziduko, ngolu hlobo ndichaza ngalo ngoku uba, bantwana bam ayonto engekho semthethweni ubiza umntu ngesiduko sikamama wakhe ngoba lo mntu kaloku umama umama wakhe ngumama wakhe naye, unelungelo loba abize isiduko sakhe ukuba akabize esikatatakhe. Sibalulekile isiduko sikamama nokufana kwesi katata asikho esodlula esinye, zibaluleke zombini ezi ziduko.

Ndingatsho ndithi isinxibo sale mihla sinefuthe kwisinxibo sootata. Ootata ngoku banxiba ngathi bakhulele e-Europe. Ootata ngoku abasanxibi njengakudala. Ngoku banxiba nje, le nto kuthiwa kukugquma umzimba, abanxibi ngokufanelekileyo. Awukwazi kohlula ngoku phakathi kwekwekwe nendoda xa umntu ehamba phaa endleleni. Utata nomntana, nekwekwe bayafana ngoba banxiba ngohlobo olufanayo, awukwazi ubohlula. Kanti ootata kudala babenxiba umnqwazi, utata afake ibhatyi, utata aphathe induku, umbone uba ngutata lowa wekhaya. Kula maxesha siphila kuwo, otata banxiba nje, banxiba ngolo hlobo lwase-Europe ngoku, akho mahluko phakathi kotata nomfana. Banxiba nje otata abakhoyo.

Utata ubalulekile kakhulu ekuzibandakanyeni empilweni yomntwana oyintombi. Utata kaloku usisibonelo emntwaneni oyintombazana. Abantwana abangamantombazana ngabantu apha aba ethe-ethe so kuyafuneka ke uba umntwana oyintombazana abe naye umntu ongutata empilweni yakhe ukumbonisa indlela yokuphila efanelekileyo. Abantwana abangamantombazana bahlukumezeka msinyane. Kubalulekile ke umntu ongutata abonakale empilweni yomntana oyintombazana, ekumkhuliseni, ekumboniseni ukuba ubomi buphilwa njani. Isandla sotata siyafuneka emntwaneni oyintombazana ukwenzela uba umntana akhule eqotho, ephucukile apha engqondweni, ekwazi ukuphuhla, eyazi into engekhoyo nento ekhoyo ngenxa katata okhoyo empilweni yakhe.

Abantu abangasondelanga emkhwetheni akuvumelekanga tu tu tu basondele kuye ngoba asizazi iinjongo zabo zokuya phaa emkhwetheni ukuba bayothini na. Zinintsi izinto ezimbi ezenzekayo phandlapha, mhlawumbi bathunyiwe aba bantu, mhlawumbi abathunywanga baneenjongo ezimbi, mhlawumbi bayoshiya imimoya emdaka phaya esikhwetheni umkhwetha angaphili angabi nampilo. Ngoko ke akubalulekanga abantu abangasondelanga emkhwetheni basondele kuye ngoba bazomphathela imimoya emdaka nezinto ezimdaka. Abanye bayantlonta nokuntlonta fika umkhwetha elele phayana, atshise ibhoma umkhwetha abhubhe, afake ityhefu ekutyeni komkhwetha. Ngoko ke abantu abangasondelanga emkhwetheni abamkelekanga kanye kanye phaa emkhwetheni, abafuneki tu. Abafuneki tu esikhwetheni.

Kubalulekile eli siko lolwaluko ukuba libe phantsi komgaqosiseko nemithetho kaRhulumente. Ngoba banintsi abantu abazenzela unothanda phaa esikhwetheni, ababona eli siko lethu njengendlela emfutshane yokwenza imali, ufike besenza unothanda phaya esikhwetheni. Le migaqo ebekwe nguRhulumente inceda ekubeni yonke phaa into yenziwe ngohlobo olufanelekileyo, kulandelwe imithetho. Abantu abazawuhoya abakhwetha babhaliswe, baziwe ngokusemthethweni ukuba ngaba bagcina abakhwetha, aba ngabantu abafanelekileyo uba bagcine abakhwetha. Bazawulandela imigaqo nemithetho yaphaa esikhwetheni. Ukuba imithetho abayilandelanga bayayazi bawuthi babanjwe nguRhulumente ngoba isiko lethu ngoku lenziwa into yokwenza yimali, abakhathalelanga aba bantu. So, kubalulekile libe phantsi kwemigaqo kaRhulumente eli siko.